Xa uhamba ngeenyawo loo nto leyo ilungile ngoba ikwenza ukuba ushukumise igazi. Kubalulekile ukushukumisa igazi ngoba xa ushukumisa igazi amaphakathi wakho atsho nawo ashukume, iintliziyo, imiphunga, izibindi, yonke laa, ezaa zinto zingaphakathi ziye zishukume, kubonakale ukuba zisebenza kahle, izintso kubalulekile. Futhi ukusoloko uchophe phantsi kuyayibanga ingxaki ekuhambeni kwexesha empilweni yakho. Ukuhamba kukubangela ukuba uhlale ungumntu ophilileyo.

Apha kwelethu icala kukho iibhasi ezikhwelwa ngabantwana besikolo abahlala kude. Abangahlali kude kakhulu nesikolo baye bona bafumane iibhayisekile. Phofu umntu uyazikhethela ukuba ufuna ukukhwela ibhasi okanye ibhayisekile. Abantu abasebenzayo bona kukhona iibhasi zikarhulumente ezifikelelekayo ngamaxabiso, baye bakhwele zona bangabhatali ezi mali zidurayo zeteksi.

Abakhweli beebhasi bachaphazeleka kakubi kabuhlungu ngoba bekhwela ibhasi nje kungenxa yokuba iiteksi zidura. Xa kuphinda neebhasi nazo zinyuke amaxabiso, loo nto leyo iye ibangele ingxaki kubo ngoba baye bangabi nayo imali yokukhwela iteksi, bathembele ngoba baza kukhwela ibhasi. Xa nebhasi ngoku nayo izodura loo nto leyo ingabangela ukuba bangakwazi uzenza ezi zinto baqhele ukuzenza xa bekhwele ibhasi, njengokuya emsebenzini. Ngoku funeke umntu imali azawuyichitha for ukukhwela imoto yokuya emsebenzini ibe nintsi kodwa beqhele usebenzisa imali encinci ngokhwela ibhasi.

Andinokwazi ukuya kumnceda ngoba, ndihamba andinokwazi ukuyomnceda ndihamba ndedwa ngoba ndingathi ndisaphuma ndisaphumile emotweni yam ndisiya kuye ndiyomnceda baso bafike ootsotsi bathathe eyam imoto. Ngoba indlela ezibiwa ngayo iimoto apha eMzantsi Afrika inkulu, zibiwa kakhulu iimoto. Into endinoyenza ndingamlinda kuse kube khona omnye umntu ophumayo, mhlawumbi umntu ongutata angaphuma ayomnceda, kodwa mna ndingumntu ongumama andinokwazi ukumnceda.

bhuti bendicela ukubuza yimalini iteksi? Oh, bendikunike imali ethile njena. Kutheni mna ndifumana le mali? Oh, wenze impazamo? Oh, hayi, ndiyabona ngoba xa ndiyibalayo mna ayiphumi le mali ondinike yona, iyashota. Okheyi enkosi, ndiyabulela.

Xa oonoteksi beqhankqalaza ndiye ndichaphazeleke kakhulu ngoba ndisebenzisa iteksi xa ndisiya esikolweni nootitshala bam basebenzisa iteksi xa besiya esikolweni beyosifundisa. Ngoku xa beqhankqalaza oonoteksi siye singayi esikolweni okanye siye nzima. Loo nto leyo ibangela ukuba sishiyeke ezincwadini. Mhlawumbi bekumele ukuba sibhala ithesti, uvavanyo ngoku asilubhalanga uvavanyo ngoba kaloku bekukho uqhankqalazo. Funeke futhi siphinde futhi sibhale ngenye imini iba nintsi into eyenzekayo. Andizithandi mna uqhankqalazo. Andiyithandi xa oonoteksi beqhankqalaza.

Apha kweli cala lethu sinentaba entle, intaba engasoze uyibone ingekho luhlaza. Soloko iluhlaza noba kuyanetha noba akunethi, noba ezinye izingca zakwezinye iindawo ziyatsha, yona ayitshi ihlala iluhlaza. Futhi sinawo nomgxobhozo ohlayo kwelinye icala lale ntaba omhle ohamba amanzi acwengileyo nedama lethu elihle elihamba amanzi acwengileyo. Umlambo phofu ohamba amanzi wethu amanzi wethu acwengileyo. Idama lethu likhulu lakhiwe ngurhulumente ngeenzame zokuba ezama usincedisa kule nto yokunqongophala kwamanzi. Kuhle nje kweli cala lethu.

abanaxesha lalo nto. Unoteksi ngoku kukho iimoto ezixineneyo uzawugqitha yena, uzawugqitha abashiye apho abantu abasezimotweni zabo. Iteksi, hayi, akayihoyanga noyihoya eza yure zixakekile, hayi, gqitha cwi. Akazisokolisi nozisokolisa. Hayi . Oonoteksi abaninzi abazilindi ii-peak hours. Eza yure zixakekileyo, hayi, abazilindi, bayazigqitha nje, umntu enze izinto zakhe futhi aphole apha entloko ashiye abanye apha emva.

Ndicela wehlise isantya torho, oh yhini. Sixhalabile thina singabanye. Abanye abantu apha emotweni badala. Amaxhala wabo aphezulu ngoku futhi umntu omdala akumelanga noba abe nalo ixhala ngoba anganyukelwa ziiswekile bawe kule moto. Ndicela wehlise isantya. Ngcono sifike kudala kule ndawo sileqa siya kuyo. Noko asileqanga kunoba singafiki. Ngcono sifike leyithi sifike mva.